Ntho e ke itlosang bodutu ka yona, ke e etsa hora tse leshome ka beke. Ke e etsa Mantaha, Labobedi, Laboraro, Labone le Labohlano. Se ke se etsang ke ho bapala dipapadi TV gaming.

Ha ke hlahloba mehawo e tshwarellang dipapadi sekolong sa ka, ke e bona e le ka tsela e ntle. Hoba hohle ho dula ho hlwekile ka nako tsohle. Re ka ba baamohedi ba batle ha sekolo se seng se ka tla ho sa rona.

Se ke se lakatsang ho se etsa ke ho phethahatsa toro tsa ka tsa mmino. Ke rata mmino ebile mmino o nketsa ke thabe. Ha ke ka ba le nako se ke ka batlang ho se etsa fela ke mmino.

Seo motho a ratang ho nka dinepe a ka se etsa ke hore, a ka ipeha di-social platform-ong tse re nang le tsona mona difounung. Tse jwalo ka Facebook, Instagram, WhatsApp le tse ding. Ke tsona tse tla kgonang ho mo thusa haholo fela hoba ke moo batho ba leng teng ka bongata.

Ba loketseng bana ho robala hantle, ho ikwetlisa, ho ntlafatsa tshebeletso ya sekolo. Mme ho etsa hore bana ba se ba ba le monyetla wa ho tepella maikutlong. Batswadi tlamehile ba etse boikwetliso ba mmele ho be monate. Ho kgothalla bana ho ikwetlisa.

Se ke se ratang ho se etsa ha ke na le nako. Ke ho bapala TV game. Ke motho a ratang di-game haholo. Di-game di nketsa ke thabe, di-game di nthusa hore ke ska ba le kgatello ya maikutlo le tse ding tse ngata.

Ke ne ke utlwile bohloko haholo fela. Ka la maobane ha ne ntse ke dlala game bosiu. Moo ne se ke fellwa ke data, ya fela data ya ka ntse ke bapala game. E nkutlwisitse bohloko haholo fela hobane game eno, ke a e rata. Se ke kileng ka se etsa, ke ile ka zama ho kolotisa data. Sim card-eng sa ka sa MTN ka kgona hore ke tswele pele, ka ho bapala game ya ka.

Se ka etswang hore mona Afrika Borwa papadi ena ya rugby e hule batho ba tswang mose. Ke ho theha matsholo a ho bapatsa ho ntlafatsa ditshebeletso tsa motheo le ho matlafatsa mehato ya polokeho.

Ho bontsha puisano e matla ho etella pele, ka mohlala le ho matlafatsa tikoloho e ntle ya sehlopha.

Ah-ah mokgotsi nna ha ke bone eka ke senya tjhelete. Hoba ke ntho e ntle. Hore motho a patale gym-i hore a tle a kgone ho ikwetlisa ka nako tsohle, mmele o dule o le hantle.

Marathone wa mofuta ona o tshwara naheng ya rona fela, hoba ke tsela ya hore di-tourist di tle naheng ya rona hoba ba amolehile.

Ee, ke tletswe ke monahano wa hore ke batla ho kopanya motho e mong le e mong e leng hore o rata ho pheha. Hobane ntho ena ya rona ya ho pheha e ka etsa re kopane, re ahane, re thusane, re bontshane ditsela. Jwale ka batho ba ratang ho pheha, re ka ipulela le dikgwebo. Re kopantshe dihlooho, re kgone le ho fepa metse e sokolang dijo.